Ewe, ndekhe ndacinga. Loo nto yandisebenzela kahle, uze uqonde nangoku ndisebenza ngayo.

Iimeko endizenza ndingakwazi ukubalekela ifowuni yam zezi, kukulindela ucingo endaweni ocele kuyo umsebenzi, ukufuna uthetha nosapho lwam, nokufunda efowunini.

Kulula ukusebenzisa uYouTube kuba kuYouTube unawo ukumfumana umculo ungabhatalanga mali, ummamele wonke kungadingelanga uba ubhatale mali. Into eza kuphazamisa ngububhanyabhanya obumane buvezwa. Kodwa kuSpotify akuwazi uyenza loo nto, kunyanzelekile ubhatale ukuze umamele umculo.

Hayi, andinoyithengela. Mayizithengele ngokwayo. Kutheni izawufuna uthengelwa ndim? Hayibo!

Kulula ukuyila iindaba zobuxoki kuba sinee-platform ezifana noFacebook apho wonke umntu evumelekileyo ukuba abhale le nto ayibhalayo. Abanye abantu bade basebenzisa iiwebhusayithi ezingavumelekanga ukukhupha ezi ndaba ezinoyilo.

thenga idatha yam ndingene kuyoutube apho ndizafike ndiyibukele khona idlala.

Ubomi bam abunokuqheleka nangona nje sendiqhelile ukusebenzisa i-smartphone. Yonke into yam ndigcina kwi-smartphone ukuze ndiyifumane lula.

Ndingaziva ndidandathekile nangona nje sendiqhelile ukusebenzisa imfonomfono yam, kuba yonke into yam ikwifowuni yam.

Ndakhe ndathukwa ngumntu, waveza iindaba ngam ongezizo.

Umntwana onaso i-smartphone angaphazamiseka esikolweni angakwazi ukunaka iincwadi zakhe.

Hayi, andikachaphazelwa yiloo nto kwi-intanethi. Kodwa ndike ndive abachaphazelekileyo ukuba babuhlungu, abakwazi ukuzibheka phakathi kwabantu, babaneentloni.

Ndingathatha ezo mfonomfono ndibaxelele ukuba ixesha elithile ngeleemfonomfono, elinye ngelokufunda.

Ewe, ndakhe ndabhekana nengxaki ngokusebenzisa iWi-Fi yesimahla. Umntu wazi ngendlela efowunini yam wathatha iinkcukacha zam, loo nto ndazenza ndaziva buhlungu.

Iinto ezingaba yingozi emntwaneni onayo i-smartphone kukuzibona esengxakini ethetha nabantu abangafunekanga athethe naye, abadala kunaye. Nenye, ukuba ingamphazamisa esikolweni.

Ngexesha zendihlukunyezwe ze ndiziva buhlungu, ndikhathazekile. Kwaye kwakungathi ndingakhala sendibona kungathi ubomi bundiphelele, ayisekho into endiyiphilelayo.

I-social media izisa iingxaki ezininzi lapha ekhaya kuba wonke umntu akasakwazi ukwenza nto, ujongene nemfonomfono yakhe. Nenye into, izisa amadoda amaninzi la ekhaya, izisa nengxabano.

Uqala usebenzisa iWi-Fi yasimahla kwindawo kawonkewonke kwakuse Ingwe kwaye ndaziva kumnandi kuba ze ndenza kwanto endiyifunayo ngemfonomfono yam, ndimamela mculo wonke endimthandayo.

Iinkampani zeeselifowuni zingenza iselifowuni ezisebenzisa isiXhosa, hayi ezisebenzisa isiNgesi ukuze abantu abangamaXhosa bakwazi ukuyiyalela ngokuvakalayo ifowuni yabo.

Iiephu zokuthumeza imiyalezo ezifowunini zize nokuphucula. Sikwazi ukuthumela imiyalelo emininzi ngamaxabiso aphantsi kunganyanzelekanga ukuba usebenzise i-phone call, yona iza kukusebenzisisa imali eninzi.